Lobola ndi tshelede ine ya vha i khou ntsheliwa mufumakadzi i tshi bva ha munna i khou itela uri u ḽa munna a kone u mala honouḽa mufumakadzi a kone u mu dzhia lwa mulayo. I vha i khou itelwa upfhi hu vhe na na nyambedzano vhukati ha miṱa uri u ḽa musidzana u khou nyaga u dzhiwa nga vhugai u fhirisa uri ṅwana wa vhathu kana musidzana wa vhathu a ṱuwe nga mahala.

Mukokoroshi ndi ṋama i konḓaho bikea vhukuma, nṋe mukokoroshi ndi u vhea bodoni nda shela maḓi ane a vha manzhi vhukuma, wa xaxara wa xaxara wa xaxara wa kona u swika hune nṋe muṋe ndi ḓo kona u thoma u u ṱhaṱha ndi khou fry hanefhaḽa uri u bve mapfhura manzhi. Hezwi u tshi khou bva mapfhura manzhi nda dzhia maṱamaṱisi na nyala yanga nda u shela hanefhala, ndi tshi fhedza hanefhaḽa nda dzhia zwine nda khou shela. Zwithu zwo no nga dzisobo dze dzi dzi nda shumisa dzone, nda shela hanefhala nda shela maḓi nyana nda tiba uri muthotho farane, hezwi wo no farana ndi ḓo wana i khou penyelela yo nakelela ya vha ya vha yo vhibva.

Hai, a thi vhoni ndi tshi nga kona u vha gudisa ngauri tshidzimba ndi tshithu tshine tshi a konḓa bikiwa fhano hayani hanga, a thi a thu vhona na musi tshi khou bikiwa ndi soko wana tsho bikiwa mara thi thu vhona uri tshi bikwa hani.

Murangaphanḓa wa murundu u tea u vha a muthu ane ndi kale a khazwo zwa mirundu. O no bva kha zwoṱhe u bva kha mudabe u swika tshi vha u ene murangaphanḓa wa murundu u itela uri hu kone u vha na nyanḓano a ite zwithu zwine zwa khou nyagea, na uri uri ni vhe muhulwane wa wa wa wa murundu ni tea u vha ho wa na tshikhala tshihulusa musi ni hanefho murundu ni khou ḓivha nga ha murundu u fhirisa u sokou dzhia muthu ane a ḓo sala tshi khou khakhisa zwithu.

U dzula lwa tshifhinga tsha miṅwedzi ya rathi u itela uri a vhe o no fhedza ayo malilo, zwi thusedza na kha uri a vhe o no vha khwine lutendoni na muyani wawe.

Ndi vhona unga, ndi vhona u nga uri mvelele yashu i sa hangwiwe muthu muṅwe na muṅwe musi a tshi hira motshara kana motshara une wa ḓo mu vhulungela kana zwithu zwe a ita uri zwi mavhulungele u tea u dzula o amba uri ndi khou nyaga mufu wanga a tshi vhulungiwa nga heyi nḓila, kana kha holu lushaka ri vhulunga nga heneyi nḓila. U fhirisa u sokou dzhia tsheo dzine matshelo dza ḓo balelwa u imelwa kana ra vha ri tshi vho laṱa mvelele kana kuvhulungele kwashu.

Muthu wa mufumakadzi o maliwaho nga nḓila ya tshivenḓa u tea u dzula o ambara tshikete tshilapfhu tshine tsha fhira magona, a dovha a ambara dugu u itela u ṱhonifha u sumbedza uri ene u mufukadzi u mufumakadzi o maliwaho a khou ḓi ṱongisa, u khou ḓi ṱongisa nga wa malwa hawe.

Musi muthu a tshi khou vha thikho ya muṱa, ndi musi muthu ene muṋe hu ene muhulwane ane a ranga phanḓa na uri zwithu zwi tshimbidzisiwa hani ngauri zwithu zwi sa tshimbidziwa zwavhuḓi, na munyanya u nga si vhe wavhuḓi kana u malwa ha hone hu nga si vhe ha vhuḓi. Zwino huna thikho ya muṱa kana muthu muhulwane kha muṱa zwi ita uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi, nahone nga nḓila ya vhuḓi na na nga kutshimbidzele kwazwo zwi vhe zwithu zwine zwi a sedzea kana zwithu zwine zwa ṱhonifhea.

Sa mubebi ndi nga ya fhethu ho teaho, kana fhethu hune nda tea u ya hone musi ṅwana o shavhela murunduni ngori hu teya u vha huna fhethu hune ho itelwa zwe zwo zwithu kana vhathu vhane nda teya u amba navho musi ṅwana shavhela murunduni. U fhirisa u sokou dzhia tsheo dzine matshelo na nṋe muṋe ndi ḓo balelwa u dzi imela kana u ḓi sola. Zwi khwine u ita nyambedzano na vhathu vho teyaho ra ya ra ambedzana ra amba mafhungo ane a khou tea u tshimbidzwa u fhirisa u sokou ita zwithu zwine ra ḓo sia ho no vha na dzinndwa.

Ndi nga si tou amba nga ha dombani ngori dombani nṋe a thi yi ndi muthu wa munna, ndi ya muḽani, kana murunduni. Zwino mara ndi sokou vhona unga vhana vha vhasidzana vha vha vha khou guda vhufumakadzi havho na uri muthu a khou aluwa ho tea u tshilisahani izwi a mufumakadzi.

Ee, i na zwine ya amba ngauri i sumbedza vhusidzana havho, na u sumbedza mvelele yashu ya vhavenḓa uri ri ḓi tika ngazwo, kana ri ḓi rwa khana ngazwo. Kwonokwuḽa kuambarele ndi kuambarele kune ndi kale ku hone vhukuma, zwino ri nga si ri ndi kuambarele kune kwa vha ku si kwavhuḓi ngauri ku sumbedza nga ha vho riṋe, ndi kwavhuḓi vhukuma.

Mashonzha a thi thu vhuya nda tou pfha vhunzhi ha vhathu vha khou amba u bika ngao, mara ndi humbulela uri mashonzha a si zwithu zwo no tou dinavho, ndi mafhungo o tou shele maḓi, maḓi ane a vha a si vhe manzhi vhukuma, a vholoma a vholoma, nda kona u dzhia maṱamaṱisi anga nda shela hanefhala tsini no vhibva u maṱamaṱisi a kone u vhibvavho nao, a vholoma a vholoma a vholoma, ndi tshi vho vhona uri maḓi a tsini no xe, nda vhona uri muthotho wanga u tsini nda mbo ḓi fula hanefhaḽa.

Zwiḽiwa zwa siyalala zwo bikiwa ḽiṅwe ḓuvha hu na munyanya ṅwahani wo fhelaho, ho bikiwa zwithu zwo no nga dzinzie, zwithu zwo no nga dzindovhi na madovhi, na dzimbolilo dzedzi, zwithu zwo fhambanaho vhukuma, zwo vha zwi khou bikelwa ngauri ho vha huna munyanya, munyanya uyo ho ho mbo ḓi dzhiwa tsheo ya uri hu ḓo ṱanganyisiwa zwiḽiwa zwa zwa sialala na zwiḽiwa zwa tshizwino.

Nga u bika miroho ya mikusule, a thi athu bikavho ngauri vha tou bika vhone vhaṋe, ende a thi athu vha vhudzisa nga nḓila ine vha bika ngayo mara. Zwi sumbedza zwi sa kondi lune tshifhinga tshi khou ḓiya, ndi ḓo dzhia tsheo ya uri na nṋe muṋe ndi gude u itela uri matshelo ndi tshi vhudzisa na ṋne ndi kone u fhindula.

Ndi vhona unga vhuṱambo ha musi muthu a khou a khou pembelela uri u musidzana u khou vha mufumakadzi ndi vhuṱambo ha musi a khou ḓa u malwa ngauri, musidzana a khou ḓa u malwai u vha a khou bva kha musidzana a khou vha mufumakadzi wa muṅwe muthu, zwino hezwo ndi zwone zwithu zwine zwa tea u pembelwa vhukuma sa izwi u vha o bva kha tshipiḓa tsha u vha musidzana a tshi khou yo vha mufumakadzi wa muṅwe muthu.

Ndi nga mu vhudza uri ezwo zwe a vhudzwa murudeni ndi yo zwa vhuṱhogwa vhukuma, a si zwithu zwine a tea u tshimbila a tshi zwiamba ngori a tshimbila a tshi zwi amba u ḓo vha khou khakhisa mulayo, ende ndi mulayo une a tea u u khipha ene muṋe kana une a tea u dzulela a na wo ene muṋe, ha ngo tea u vhudza mashuvhuru ngauri ene u vha a si tsha vha shuvhuru. Zwino zwe zwo u tea u zwi ṱhonivha ngauri uḽa mulayo ndi mulayo une a vha o vhudziwa a eṱhe nothi na muṅwe muthu.

zwiambaro zwine zwa ambaresiwa nga minyanya, kana wa sialala wa tshirema ndi zwithu zwo no nga miṅwenda, miṅwenda ndi yone ya sialala ine ya ambariwa nga maanḓa, ngauri miṅwenda ndi tshone tshithu tshine vhavenḓa ro bebiwa ra tshi wana, kana ndi yone sialala ine i ra ḓi ṱongisa ngayo.

Maitele ane a tevhedzwa hahashu hu tshi pfhi huna mutshato ndi maitele a thembelaho a tevhe, a tevhelaho. Ri mbo ḓi ya hanengei zwirabani hune maḓuvhano vhathu vha vho vhidza uri mavhiḓani, ra swika ra mafola na halwa ra phasela vha fhasi uri ri khou ita munyanya zwithu zwa vho riṋe zwi tshimbile zwavhuḓi uri ngauri ri songo amba na vha fhasi tshiṅwe tshifhinga a zwi tshimbili, zwino ra thoma ra amba na vha fhasi ra vha ḓivhadza nga munyanya une wa khou ḓo itea, zwithu zwi a tshimbila zwavhuḓi.

Nṋe ndi ya tevhe ndi ya tenda kha sialala, sialala ndi tshithu tshavhuḓi vhukuma, tshi sumbedza ṅwana nḓila, na musi ndi na ṅwana wa musidzana nda ḓo mu tendela uri a ḓivhe nga ha vhusidzana hawe na uri ngaha sialala ḽashu ḽi tshilisa hani ngauri u fhirisa u sokou uri a tshile a sa ḓivhi tshithu. Zwino a tshi khou tshila a khou ḓivha sialala ḽashu zwi vha zwi zwavhuḓi, na muhumbulo wawe u vha wo takuwa zwavhuḓi, ndi a tenda kha sialala.

Dzi si zwavhuḓi ngauri vhenevho vhathu vha vha khou tshinya luambo, luambo lu takala lu takadza lu khou tou ambiwa nga lone ḽine lu sa khou pangeliwa luṅwe luambo ngauri zwi vha zwi khou tshinya luṅwe luambo. U ḓo wana vhathu vha tshi vho panga lungise zwine zwa sia luambo lu tshi vho vhifha.

Ee, ndi vhona u nga dzo shanduka kale wa u tshi ri u muyeni wo swika fhethu wa itelwa zwiḽiwa wa rengeliwa zwithu zwo fhambananaho. Zwino tshiṅwe tshifhinga u ya ya u muyeni u si tsha tanganedzwa hu si tsha loshiwa na u loshiwa. Hu si tsha itelwa na zwiḽiwa.

Ee, zwishumiswa zwine zwa vha zwa ndeme musi hu tshi lugisela zwiḽiwa zwa sialala ndi zwithu zwo no nga zwidudu na zwithu zwo avhela. Zwi a thusedza vhukuma u nakisa zwithu na u sumbedza mvelele ya vhoriṋe.

Zwiambaro zwa sialala muṱani washu zwi ambariwa zwezwo tshifhinga tsho swika ra kona u zwi isa kha kamara ya mukegulu vha zwi vhulunga vha zwi vhea. Ra lindela futhi musi hu tshi vha na muṅwe mushumo futhi ra dovha ra zwiambara.

Wa muṅwe wa khonani dzanga ndi nga thoma nda mu sumbedza vhudiimiseli hanga kha zwine nda khou nyanga u ita. Ndi nga vha vhidza vha vhanzhi nda ri kha vha ḓe vha nṱalele ndi kho ita izwi musi ri ndi sathu u ya ngei fhethu nahone mmbudzeni uri ndi hani. Zwezwo zwi nga vha ṱuṱuwedza uri vha kone u mmbona ndo no dzhena henefho fhethu ha u imba.

Ndi vhona u nga mvelele nthihi yo tanganyiswaho ndi mvelele ya white wedding. Ndi vhona u nga si mvelele ya vhoriṋe ngauri vhunzhi ha vhathu ni ḓo wana vhaṅwe vho ambara miṅwenda vhaṅwe vho ambara zwiambaro zwa tshikhuwa. Zwino zwi vha zwo ṱangananisa mvelele ende zwi vha zwi si zwavhuḓi na luthihi.

Zwiḽiwa zwine zwa dzulela u fhiwa vhaeni musi vho ḓa miḓini ndi zwiḽiwa zwo ḓoweleaho. Ndi ṋama ya khuhu kanzhi na vhuswa ha mutuku zwi dzulela u fhiwa vhaeni musi vho ḓa.

Fashion ine ndi sa i pfhesese maḓuvhaano ndi fashion ya u ambara zwithu zwi pfhufhi zwine wa vha wo sia magona nnḓa kana wo siela zwirumbi nnḓa. Ndi vhona i si fashion ine ya vha yavhuḓi vhukuma ngauri muthu u vha a khou ḓiṱana.

Ndo vha ndi sathu guda dziṅwe nḓila ngauri makhulu wanga a si muthu ane nda dzula navho, ro fhambana nga vhudzulo, zwino nṋe muṋe ndi vha ndi kho to ḓigudisa u bika vhunzhi ha zwithu nga maanḓa.

Ndi ḓo mu gudisa nga u thoma nga u lumelisa, u lumelisa ndi zwone zwithu zwi sa kondi, zwi ḓo bva kha uri ndi mini kana ndi mu mini nda kona u mu gudisa u ṱhonifha nga Tshivenḓa na u amba nga Tshivenḓa tsho leluwaho.

Ee, zwi kha ḓivha zwa ndeme ngauri zwi sumbedza vhubvo hashu na uri vha mini kana ri ṱhonifha mvelele ifhio ngauri vhunzhi ha dzi, ha vhurereli vha kha ḓi shumisa kana vhunzhi ha vhathu vha kha ḓishumisa zwithu zwa zwa sialala ḽavho.

Maanḓa ane a vhulunga ndaela dza tshitshavha ndi vhona u nga hu dzule hu khou itiwa vhuṱambo vhune ha dzula hu khou pfhumbudzwa vhathu nga vhundeme ha vhu, ha u vhulunga ndaela ya tshitshavha kana vhundeme ha mvelele ya vhoriṋe.

Ee, vhaswa hune nda dzula hone vha funesa zwiambaro zwa musalauno ngauri tshifhinga tsho no shanduka vhukuma ho no dzhena zwithu zwiswa vhaswa vha tsha to sedzesa kha vhathu zwa kale vho no sedzesa kha zwithu zwiswa nga maanḓa.

U shumisana ndi zwa ndeme ngauri vhunzhi ha vhathu a vha koni u u lugisa zwiḽiwa zwa sialala kana u zwi bika. Zwino u tshi khou shumisana na vhaṅwe vhathu vha re na tshenzhemo nazwo kana vho no ḓivha nga u bika zwiḽiwa zwa sialala zwi thusedza na kha iwe, u wa vha u khou vha na nḓivho kana u khou ḓivha vhunzhi nga zwiḽiwa zwa sialala kana nga kubikele.

Ee, ndi vhona u nga kutshilele kwa kwa ku kwavhuḓi ngauri munna u vha o yo shumela mufumakadzi wawe na mufumakadzi u ya u kona u ḓi sala a khou ḓivha uri munna wanga o ya u ntshumela muthu ane a vhaa na maanḓa zwino ndi mukalaha wanga kana ndi munna wanga u fhirisa uri roṱhe ri vhe ri khou sokou shuma zwithu zwo no fana.

Ṋama i lugisela u bika kha sialala nga nḓila yo fhambananaho ngauri vhunzhi ha vhathu ṋama vha i bika nga tshivhumbeo tshavho, vhaṅwe vha i shelesa maḓi vhaṅwe vha tou i kadzinga. Nṋe ndi vhona u nga fhethu hunzhi vha tou i shelesa maḓi uri i vhe na muthotho.

Ndi ḓi pfha zwavhuḓi badi, ndi ḓipfha ndi khou anḓadza mvelele yashu, ndi ḓipfha ndi muvenḓa kana ndi ḓipfha ndo takala vhukuma ngauri ndi vha ndi khou ḓisumbedzisa uri ndi nṋe muthu mufhio kana ndi ḓitika nga mvelele ifhio.

Mishumo minzhi ndi minzhi ine ya shuma hu tou nga malombo, malombo wa wa zwiḽiwa zwa sialala na mitshato yeneyi ya traditional ya mvelele ndi hune ha lugisela zwiḽiwa zwa Tshivenḓa nga maanḓa.

Maipfi a luisimane vhathu vhane vha a shumisa musi vha tshi khou u amba Tshivenda, u ḓo pfha vha tshi khou amba u sokou ri because of this, or because of what kana vhat are you doing, Ndi zwithu zwine kana vha ri hello.

Zwiḽiwa zwine nda ḓivha uri zwi a wanalesa munyanyani ndi ṋama ya kholomo na ya khuhu, Vhunzhi ha vhathu vha funesa ṋama nga mannḓa maḓuvhaano, a vha tsha tou funesa zwiḽiwa zwa sialala, vha funesa ṋama lune zwi takadza vhathu, nṋe ndi funesa ṋama, ndi funesa ṋama nga maanḓa ya khuhu.

A thi vhoni hu na tshine tshi nga bvisiwa kha mbingano ya maitele a Tshivenḓa ngauri mbingano dza maitele dza Tshivenḓa ndi dzavhuḓi nga maanḓa ende dzi a sumbedza uri ro nakisa hani kana dza sumbedza vhuvenḓa hashu havhuḓi.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani kha mupo washu ndi zwiambaro zwi no nga miṅwenda yeyi miṅwenda ndi zwiambaro zwine zwa ambariwa nga maanḓa ngauri ndi zwithu zwa vhavenḓa vha vhavenḓa ri ḓiṱongisa ngazwo.

A thi vhoni uri vhaswa vha maḓuvhano vha tshi ambara zwiambaro zwo teaho ngauri u ḓo wana vhaswa vhanzhi nga maanḓa vha vhasidzana vha tshi vho ambara zwiambaro zwine zwa sia miṱuvha yavho zwine zwa vha zwi si zwavhuḓi ngauri miṱuvha a i kho tea u vhoniwa nga vhathu i tea u vhoniwa nga ini muṋe.

Nṋe ndi vhona unga vhathu vhunzhi havho kha vha ambare zwiambaro zwilapfhu zwiambaro zwilapfhu ndi zwine zwa ṱhonifhisa muthu na muthu uwa wana a vha a khou ṱhonifhea na kha vhatukana zwo tsitsa marukhu zwi vha zwi si zwavhuḓi muthu kha ambare vhurukhu a dovhe a vhofhe bannda u ḓo kona u ṱhonifhea.

Ndi nga ṱuṱuwedza uri hu ambariwe zwikete zwilapfhu ngauri vhunzhi ha vhathu maḓuvha ano a vha tsha pfesesa kana a vha tsha ṱhonifha mvelele yavho vha sia vha tshi vho ambara zwiambaro zwine a zwi ṱanganedzei naluthihi.

Ndi vhona unga hanevho mubeba miyavho ndi vhone vhane vha tea u dzhia pfhanelo dza u vha ṱhogomela ngauri ndi vhone mashaka avho a tsinisa ndi vhone vhathu vhane vha ḓovha vha khou vha ḓivhesa.

Maitele o ḓoweleaho a mufumakadzi o lovheliwa ho ndi maitele a u mu ambadza zwiambaro zwitsu u swikela a tshi handululiwa tshe tsho tshifhinga tshi tshi swika a si zwithu zwine zwa dzhia tshifhinga tshilapfu vhukuma.

A nga tikedzwa nga u dzula arali tshifhinga tshoṱhe kana muthu onoyo a dzule a khou ambiwa nae tshifhinga tshoṱhe uri a sa humbulese na uri a dzule a khou itelwa zwithu zwine ene muṋe u ḓo pfha o takala.

Ndi vhona uri ha ngo tea u sokou twa a khou tshimbila na shango kana a tshi khou vhumbila na shango a khou ya fhethu hu songo teaho u tea u ṱhonifha tshirunzi tshawe a dovha a ṱhonifha na tshirunzi tsha munna wawe.

U tea u dzula miṅwaha yo vhalaho vhukuma ndi vhona u nga miṅwaha i swikaho mivhili kana i paḓaho mivhili uri avhe o no hangwa nga munna wawe o no ḽa wa kale o lovhaho ngauri zwi a dina a tshi vho sokou thoma u dzhakela phanḓa na tshifhinga tshisa thu swika.

Ndi vhona unga mufumakadzi o lovheliwa nga munna u tea u ambara zwiambaro zwine zwo khavara muvhili woṱhe zwiambaro zwine a zwi vhonadzi zwine zwa dovha zwa vha zwithu zwine zwa sumbedza uri uyu muthu u tshe kha swiswi kana u tshe kha nyimele i konḓaho.

Vhurereli vhune na vhathu vha ne nda nga uri vhaṱumane naho ndi vhurereli ha kereke kereke ndi vhurereli ha vhuḓi nga maanḓa ngauri ri pfa fhungo ḽa mudzimu na uri a vhu ṱoḓi zwithu zwinzhi vhu to ṱoḓa lutendo lwavho na u ḓivhudza havho.

Mishumo ine ya tea u itiwa nga vhana miṱani ndi mishumo yeneyi ya u swiela na u ṱanzwa dzi plate ngauri ndi yone mishumo i sa lemeli ine yo tea vhana ngauri miṅwe mishumo i vha i khou nyaga riṋe vhanna kana vhafumakadzi vha vhaṋe vha miḓi kana vhabebi vha vhana.

Hai a thi vhoni ngauri roṱhe ri na pfhanelo dza u fana roṱhe ri na nungo dza u fana rine ra nga ita tshiṅwe na tshiṅwe hu tou vha na mishumo ine yo to fanela u itiwa nga vhana nothi nga vhafumakadzi munna anga kona u ita mushumo muṅwe na muṅwe.

Khotsi muṱani ndi wa uri muṱa u lale wo ḽa na u vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou tshimbila kana muḓini kharali u khou nyanga u gwiwa tshithu iwe wa munna u dzhene fhasi u ite u fhirisa u ṱuwa u khou ṱhupha vhathu kana u thola vhathu.

Ndi vhona unga mushumo munzhi wa mme ndi u ṱhogomela vhana na uri kana muṱani tshiṅwe tshifhinga hu lale ho ḽiwa u fhirisa u sokou ri musadzi a vha a khou sokou tshimbila na shango kana muḓini hu khou fiwa nga ḓala.

Zwithu zwine nda vhona ndi tshi tenda ndi zwithu zwo no nga uri nga August a hu itiwi zwithu zwi no nga minyanya kana u rwela dziṱhanga vhunzhi ha vhathu a vha tendi hezwo zwithu vha ri a si u khakha.

Maga ane a tevheliwa musi muthu a khou phasa ndi maga a uri muthu u tea u gwadama muthu u tea u vha na fola na halwa ha tshivenḓa vhune hu ḓo phasiwa ngaho na uri muthu u tea u ambelela zwenezwiḽa zwine a khou zwi ṱoḓa kana zwine a khou phasela zwone.

Zwine vhaswa vha i wana ubva kha vhaaluwa nga maitele a sialala a u ṱhonifha mivhili yavho ndi nḓivho ine vha tea u i shumisa vhukuma ngauri vha sa i shumisa vha ḓo ṱangana na thavha kana zwithu zwi konḓaho.

Ndi mini zwe ra tea u ita sa lushaka ndi u dzula ri khou shumisa mvelele yashu na u dzula ri khou pfumbudza muthu muṅwe na muṅwe uri kutshilele kwa mvelele yashu ndi kufhio kana ri ḓivhe uri ezwi kana vhutshilo ri tshilisa hani kana tshiṅwe na tshiṅwe ri tshi itisa hani.

Luambo lu ne nda luamba lu ita mvelelo yahashu zwavhuḓi ngauri lu vhumba mvelele yahashu nga nḓila ine i ṱhonifheaho tshiṅwe na tshiṅwe tsha vho riṋe tshi a ṱhonifhea ri vha ri khou ṱhonifhea sa vhathu hanefha vhutshiloni.

Mashonzha ane nda bika nga nḓila ngayo ndi panga mashonzha anga nda shela maḓi maḓi anga a vholoma a vholoma a vholoma hezwi a tsini no nwelela nda dzhia nda shela maṱamaṱisi na nyala uri zwi vhibve zwiḓifhe.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikiwa vhuponi hahashu ndi zwiḽiwa zwi nonga madovhi, zwidzimba, zwiḓammba na zwiṅwe zwo fhambananaho na dzimbolilo na dzi nzie dzedzi.

Magulu a si tshithu tsho no konḓa ngori ndi to a tshetshelela hanefhala nda a ṱanzwa a naka nda panga bodoni yanga nda shela maḓi ane a vha manzhi nyana uri a vhibve a ḓifhe hezwi a tsini no vhibva nda dzhia nyala yanga na ṱamaṱisi yanga na zwine nda khou shela zwone nda shela hanefhala hezwi ndo to shela nda kona u tiba zwa ita muthotho zwa vha zwo vhibva.